Swiambalo swa ndhavuko swi na nkoka swinene hikuva swi ku tsundzuxa leswaku wena u mani naswona u huma kwihi.

Mina ndzi tsakela ndlela yo mbala ya masiku lawa hikuva masiku lawa tindlela to mbala ti tele swinene naswona swa olova ku va munhu a teka leswi swi n'wi fanelaka.

Mikarhi yo tala muteki loko a nga mbali yela u mbala tinjhovo kumbe a mbala dzovo leriya hi xiZulu va ri vitanaka kambe mutekiwa loko a nga mbali miceka u ta rhungisa rhoko leyi yi fambelanaka na minceka leswi swi fambelanaka na ndhavuko wa hina Vatsonga.

Loko ndzi ri karhi ndzi rhungisela vaxisati a ndzi ta rhungisa swiambalo swa kona swi fana na leswi minceka yi nga hi xiswona hikuva minceka eka vaxisati hi swona swi kombisaka ndhavuko wa hina. Loko ndzi ri karhi ndzi rhungisela vaxinuna hi ku ya hi manguva lawa vavanuna va swi tsakela leswaku swiambalo swa vona swi rhungisiwa hi ku ya hi minceka hi ku na yona minceka yi kombisa ndhavuko kambe van'wana va tsakela leswaku swiambalo swa vona swi rhungisiwa swi fana ni tinjhovo leswi tinjhovo na tona ti kombisaka ndhavuko wa hina Vatsonga.

Ina swa ha ri swa nkoka hikuva vanhu vo tala va ha swi rhandza swinene ngopfungopfu ni le ka n'hweti leyi hi nga le ka yona vanhu vo tala va ta va va ri karhi va ambala swiambalo leswi swi kombisaka ti swi kombisaka ndhavuko wa vona.

Swi tolovelekeke eka vavasati va Vatsonga i ku boha maduku enhlokweni, ku rhungisa tiyela leti va mbalaka emirini, ku boha minceka, ku mbala masenga emavokweni nkarhi wun'wani va mbala na xibelani va mbala ni mateki lama va ma vitanaka masandhazi emilengeni.

Swiambalo swa va ndhavuko swa vavasati swi ya swi cinca hi ku ya hi mikarhi hikuva manguva lawa swilo swicicile swa olova ku ya rhungisa swilo leswi endlaka leswaku vavasati va rhungisa swilo hi ku ya hi laha va lavaka ha kona leswi swi endlaka leswaku swi ya swi kha swi cinca swi hambana na leswi a swi ri xiswona hi ku ya hi leswi a va mbarisa swona khale.

Loko a ndzo fanele ku designer xiambalo xa manguva lawa lexi hlohloteriwaka hi swiambalo swa ndhavuko eka vaxisati lexi a ndzi ndzi nga ta ka ndzi nga xi siyi i mabulomu i mabulomu ya mihlovohlovo hikuva hi swona leswi swi kombaka ndhavuko wa ri wa wa wa Vatsonga na le ka vavanuna swi ta va tano kambe eka vavanuna swi ta va swi ta va hi kambirhi ku ta va na design leyi ndzi nga ta tirhisa mavala ya mangwa leswi kombaka rixaka ra Vatsonga naswona ku va na designer yin'wana leyi ndzi nga ta tirhisa swilo swa ku yelana na na nceka leswi nceka wu va ka wu ri na mabulomu wu va na mihlovohlovo.

Masiku lawa vanhu va rhandza ngopfu ti-fashion ta le matikweni ya le handle ku tlula ti-fashion ta ndhavuko wa vona leswi swi endlaka leswaku va nga ha ambali swiambalo swa ndhavuko hi ku ya hi mikarhi.

Ndzi nga n'wi lemukisa leswaku ku mbala swiambalo swa ndhavuko wa wena swi kombisa ku tinyungubyisa hi laha u humaka kona swi kombisa ku tinyungubyisa hi ndhavuko wa wena leswi swi ta endla leswaku vanhu va tinxaka letin'wana va ku hlonipha va ku xixima.

Ndzi nga yi seketela hi mukhuva lowu vavasati va tshikeleriwa emindyangwini hikuva migingiriko hinkwayo ya le ndyangwini yi va yi endla yi endliwa hi n'wansati. N'wansati u pfuka nampundzu a kukula n'wansati u pfuka nampundzu a hlantswa swo dyela ka swona n'wansati u pfuka nampundzu a sweka n'wansati u tlhela a ya ne le etihunyini kambe wanuna u va a lo tshama se leswi swi kombisa leswaku wansati u va a ri ku tshikeleriwa hikokwalaho ka ku endla migingiriko hinkwayo.

I mayelana na rixaka ra Vatsonga byi nga hundziseriwa eka tinxaka letin'wana hi tindlela leti xo sungula hi ku tshama hansi hi burisana na tinxaka letin'wani hi va dyondzisa hi rixaka ra Vatsonga. Xa vumbirhi ku dyondzisa hi rixaka ra Vatsonga eka thelevhixini or xiyanimoya swa pfuna swinene. Xa vunharhu na ku ka hi nga titsan'wi loko hi ri exikarhi ka tinxaka letin'wani swi ta endla leswi swi ta endla leswaku tinxaka letin'wani ti twa ti ti ti lava titwa ti tsakela ku lava ku dyondza hi rixaka ra vatsonga leswi swi nga ta endla leswaku rixaka ra vatsonga ri va ri ri karhi ri hundziseriwa eka tinxaka letin'wana.

Vukreste a byi yi khomangi kahle ndlela ya hina ya ndhavuko ya ku endla swilo hikuva hi ku ya hi ndhavuko wa hina Vatsonga hi vanhu va ku rhandza ku phahla hi vanhu va ku rhandza ku phahla swikwembu swa hava leswi vakreste va vulaka leswaku swi bihile kumbe a swi kahle ku phahla swikwembu swa hava naswona loko hi phahla lahla swikwembu swa hava hi va hi ri karhi hi phahla mimoya leyo biha leswi swi endlaka leswaku vukreste byi va byi nga yi khomangi kahle ndlela ya ndhavuko wa hina.

Mitirho ya vavasati endyangwini hi ku ya hi ndhavuko wa vatsonga i ku kurisa vana, ku hlayisa nuna, ku sweka, ku basisa jarata, ku basisa yindlu, ku hlantswa ku hlantswela nuna, ku hlantswela n'wana vana swiambalo na swin'wana na swin'wana kambe masiku lawa a swa ha talanga ngopfu hikuva migingiriko leyi na vavanuna se va yi endla.

Kokwana masiku lawa a va ha endli swa ku dyondzisa vana tidyondzo ta vutomi hi ku tirhisa mitsheketo na switori. Masikulawa lexi va kotaka xona ku dyondzisa i ku dyondzisa vana hi ku ya hi swihoxo swa munhu wo karhi a va ha tirhisi mitsheketo kumbe switori hi hundzuke va manguva lawa.

Ina a ndzi ta lava ku xi dyondza hikuva na hambi ku ri vanhu va tinxaka letin'wana va swi lava ku dyondza Xitsonga na ku tshama ni vanhu lava ku nga vanhu va vatsonga. Va vula leswaku vanhu va vatsonga i vanhu va kurhula swinene ende i vanhu va ku swi kota ku amukela vanhu leswi swi nga ta endla leswaku na hambi a ndzi nga ri mutsonga a ndzi ta swi tsakela ku dyondza Xitsonga leswi swi nga ta endla leswaku ndzi ta kota ku tshama kumbe ku twisisa ndhavuko wa vatsonga.